Tlhama baesekopo tse di bongwe le batho. Tsweletsa papatso e e bonalang sentle, baa ditheko tse di kgotsofatsang. Kopanya le ditiro tse dingwe tse di itumedisang. Aga setso sa go lebelela dibaesekopo.

Fa motho a batla go reka data a lebelele theko palo ya data nako ya tiriso le mefuta ya data. A akanyetse mokgwa wa gagwe wa tiriso, mme a bapise ditirelo go bona tse di siameng mo go ene.

Dikgang tsa digital di fetotse ka botlalo tsela e batho ba amogelang tshedimosetso ka yone, le fa go na le melemo e mentsi jaaka lebelo bo bonolo le kgonagalo ya go fitlhela dikgang. Go ntse go na le boikutlo jwa botlhokwa jwa gore metswedi e e gatisitsweng e santse e tlhokege mo lefatsheng, bogolo jang mo go netefatseng boammaaruri le boikarabelo.

Ditiriso tsa mogala wa letheka di tokafaditse matshelo a batho ka tsela e kgolo, ka go naya tsela ya go ikgolaganya go tsaya karolo mo itsholelong le go laola botshelo ka bonako. Le fa go ntse jalo go tlhokega tlhokomelo, kitso le thuto go netefatsa gore tshedimosetso ya motho e sireletsegile segolobogolo fa go dirisiwa ditiriso tsa go bank-a.

Ee motswadi o tshwanetse go lebelela mogala wa ngwana ka tekanyetso le maikaelelo a pabalesego. Lebaka ke le, ngwana ke ngwana ga ise a nne le maikarabelo a tletseng, ngwana segolo jang fa a leng mo dingwageng tsa ntlha tsa dingwaga tsa bolesome o santse a ithuta go lemoga ditshosetso, go kgetha ditsala tse di siameng, go laola dipolelo le go tlhopha se se tshwanetseng, go buiwa mo . Maikutlo a me ka botlalo motsadi o nale boikarabelo jwa pabalesego ya ngwana, le fa ngwana a ka re ke lefifi batsadi ba tshwanetse go bona gore lesedi le le mo pele ga gagwe ga le kotsi. Fa ngwana a ka senya botshelo jwa gagwe mo inthaneteng ka bosula motsadi ke ene yo o tla ikarabelang.

Mathata ano a ka rarabololwa ka dintlha tse di latelang, dira tshekatsheko ya sebaka le bothata jwa network-e. Fetolela kgaolo ya frequency channel mo router-eng, dirisa dual band routers, two point four HZ and five GHZ. Tlhoma Wi-Fi extenders kgotsa mesh Wi-Fi systems. Natlafatsa router ya bogologolo, tlhoma QOS quality of service mo router-eng, sireletsa Wi-Fi ka password-e e e nonofileng, kabelo ya internet bandwidth le yona e botlhokwa.

Tlhotlheletso ya mananeo a puisano mo radiong ya setšhaba metswedi ya seroma mowa segolojang radio ya setšhaba. E na le tlhotlheletso e e kgethegileng mo botshelong jwa batho, mananeo a go tlotla a naya mafelo a bolokolodi mo puisanong, rotloetsa puisano e e tshelang, rotloetsa seabe sa baagi. Pharologanyo le dikgang tse di gatisitseng digital dikgang tse di gatisitseng, gantsi di neelana ka boinotse jwa tlhaloso, tsheka-tsheko e e oketsegileng le boineelo mo mekgweng ya boradisi. Dikgang tsa inthanete di lebelega di mo go mongwe le mongwe ka ntlha ya mekgwa jaaka, Facebook, Twitter, TikTok bokgoni jwa go aga maikutlo a setšhaba.